Ndicinga ukuba ibhasi ikhuselekile nakuneteksi ngoba ibhasi ilandela imithetho yendlela ngokwahlukileyo oonoteksi abayilandeli tu imithetho yendlela.

Ndicinga ukuba yibhasi enedekha enye ekhuselekileyo kuba yona ayifani ingene ezingozini nje lula kuba ingasindwa ibe isezantsi kunebhasi eneedekha ezimbini kuba yona iphezulu ibe ithwala abantu abaninzi. Ngoko abantu abaninzi base nokulimala kakhulu xa kwenzeke ingozi kubo.

Xa ndingumntu oqhele ukukhwela ibhasi enye xa ndisiya emsebenzini ibe kukho abantu endibaqheleleyo ndingacela ukuba bandincede ngemali yokhwela ndibacacisele ukuba kwenzeke ntoni. Ndize emva koko ndibaxelele ukuba ndiza kubuyisela xa ndiphinda ndizokhwela ngomso kuba besoloko bendibona xa ndisiya emsebenzini.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcacisele ukuba ndiphethe imali. Kanti ke ukuba akukho nto endinokwazi ukuyenza ndingathetha nabantu abanekhadi abakhwelayo ndibanike imali, ndize ndibacele ukuba bandibhatalele kwikhadi labo.

Ewe, sebenzisa ibhasi mmelwane wam xa usiya edolophini kuba noko amaxabiso ayo aphantsi ngokungafaniyo nezinye izithuthi, ibe yona ikhuselekile. Iza kufikisa etawuni ngexesha ekumele ikufikise ngalo.

Ndingapenika kakhulu kodwa ndinokuhlala ndizolile kuba ndiyazi ukuba iqhele ukundifikisa ngexesha, ndize ndizame ukufowunela abantu abaphetheyo emsebenzini ndibacacisele ngento eyenzekileyo.

Into endinoyenza kukuba ndingafowunela abantu abaphetheyo ndibaxelele ukuba ibhasi yam iza kundifikisa emva kwexesha kuba ayikwazanga ukulenza ixesha edla ngokufika ngalo.

Ukuba bendikule meko ndingakhwela ebhasini ndize ndime ngeenyawo ukuze ndikwazi ukufika emsebenzini ngexesha.

Ukuba ibhasi ihamba ngokwendlela ebekelwe yona into endinokuyenza kukuba ndingafika kwindawo ekufutshane ndize ndizame ukuhamba ngeenyawo ukuze ndifike emsebenzini.

Ndingaziva ndiphoxekile ibe ndipenike kuba kaloku ibhasi iqhele ukuhamba ngendlela ethile. Ngoku xa kuba ndiza kumiselwa kwindawo endingaqhelanga ukuyimiselwa kuyo ndinokupenika kuba ndingayazi le ndawo okanye ndingayazi ukuba iphephe kanjani. Ngaba ndiza kuziva seyifu na ukuze ndihlike kuloo ndawo ukuze ndihambe ngeenyawo ndiye emsebenzini?

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ngoba abantu abaninzi abakhwela ibhasi ngabantu abaye emsebenzini ibe emisebenzini babekelwe amaxesha ekumele bafike ngawo. Ngoko ukuze bakwazi ukufika emisebenzini ngexesha elifanelekileyo kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha elifika ngalo.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo kuba loo nto iye ibangele ukuba nabantu abayikhwelayo basoloko beyithemba ukuba iza kuba fikisa ngexesha kwindawo abaya kuyo.

Abakhweli bebhasi basenokuqalisa ukufuna ezinye izithuthi ezinamaxabiso afikelelekayo ukuze bafike kwindawo abaya kuzo ngenxa yokonyuka kwamaxabiso ebhasi kuba mhlawumbi bengakwazi ukuwafikelela.

Xa ibhasi ingawutshintshatshintshi umzila ehamba ngawo loo nto ibangela ukuba abantu abayikhwelayo bayithemba ukuba iza kuba kufikisa ngexesha kuloo ndawo baya kuyo. Kanti ke kuba ibhasi isebenzisa indlela enye loo nto isenokuyinceda ukuba ingadibani neetrafikhi enintsi endleleni.

Azange ndikwazi ukuyisebenzisa ibhasi enamaxabiso angaphantsi kunezinye izithuthi, ngoko kwakuba nzima kakhulu ngam ukuba ndikhuphe imali engaphezulu kunale endiqhele ukuyikhupha ukuze ndikwazi ukufika emsebenzini. Kwaye ezinye izithuthi zisebenzisa iindlela ezahlukahlukeneyo, ngamanye amaxesha zingandibeki emsebenzini, njengokuba ibhasi iqhele ukundisondeza ngasemsebenzini.

Bachaphazeleka ngokuba kufuneke bakhuphe imali eninzi kunaleyo baqhele ukuyikhupha xa bekhwela ibhasi. Kufuneke baqhelane nokuhamba iindlela ezahlukahlukeneyo, mhlawumbi ibhasi ibisoloko ilandela indlela enye. Kwaye kufuneke baqhelane nokuba indlela iiteksi okanye ezinye izithuthi ezihamba ngayo iye ibe nde kunaleyo ibhasi idla ngokuyihlamba, ngoko basenokufika leyithi nasemisebenzini.